Loo nto yenzeka ngenxa yokuba ngaba ukuba ngaba usebenzisa iWi-Fi yasendlini omnye umntu okwigumbi iWi-Fi iyacotha kungenzeka ukuba ngaba ngamagumbi okanye yiflori yaphantsi. Loo nto yenza ukuba ngaba xa amagumbi akho eqinileyo okanye amaphahla aphezulu eqinile kuba nzima ukuba ngaba abanye abakwigumbi iWi-Fi itsale njengaba iWi-Fi ikufutshane kubo. Kunye nezinto ezingaphakathi endlini ezifana nezikhenkcezisi, ngokwesilungu kuthiwa yifriji, loo nto yenza ukuba ngaba itsale ngakumbi iindlela zokusebenza kweWi-Fi endlini.

Indlela abaphambeleli abaluchaphazela ngayo ulutsha ndingathi intle kakhulu, ngoba amaxesha amaninzi abantu bayakwazi ukukhupha iimbilini zabo ngenxa yabaphambeleli kwamaqonga onxibelelwano apho ufumaniseke ukuba ngaba kuthethwa ngento ethile ene abantu bathetha ngendlela abaziva ngayo. Abantu abanintsi bayancedakala bafumane uncedo ngenxa yamaqonga onxibelelwano futhi nangenxa yabaphambeleli abaye bazame ukuba ngaba abantu mabancedakale apho abantu bafikelela khona. Abanye bade bakhuphe iimali ukuzama ukuba ngaba ubomi babantu mabutshintshe bafumane uncedo.